Go le gantsi motsadi kana motho yo mogolo ke ene yo tshwanetseng go baya melao.

Re rotloetsa seo ka go dira gore batho ba nne maloko a le mangwe, mme seo se ka dira gore botsalano bo ye kwa godimo.

O ka tshameka metshameko metsotso e le some a mararo fela, seo se ka netefatsa gore ga o bone tshenyego ya matlho.

Ke gore, bogologolo fa pula e ne e na, ba ne ba tswa ba ya go tshameka kwa ntle. Ga ke lebale, ka ntlha ya gore nako le nako fa pula ena ke nagana go ya go tshameka kwa ntle, mme ke nagana ka ditlamorago tse di sa siamang.

Go tsaya karolo mo metshamekong go ka dira gore mmele go dule o itekanetse, ebile le maikutlo, motho a ka nna le maikutlo a itekanetseng, le boitekanelo le tlhaloganyo di ka dira ka tsela e e tshwanetseng.

Motshameko wa seileketeroniki ke motshameko wa boitlosobodutu jo bo monate fela thata, ka gonne go le gantsi re rata go e tshameka fa re dutse fela go sena se re se dirang, kana gonne ka dinako tse dingwe ga re se na .

Ee, ke lemogile gore go le gantsi batho ba rata metshameko ya mo megaleng go na le go tshameka ka namana, le bana le bone ba le mo teng, e re ka ba na le megala.

Letsatsi le letsatsi go nna le metshameko e mentšha mo megaleng. Ka jalo, motho e ka esi ene o ka itlhopela gore ke motshameko o feng yo a ka o itumelelang.

Di ama fela thata, ka gonne batho gompieno ba rata go tshameka metshameko ya ileketeroniki go feta metshameko ya namana.

Ke rata motshameko wa dikarata, ka gonne o bonolo go o tshameka. Gape ke rata motshameko wa dikoloi, kgaisano ya dikoloi ka lobelo jalo jalo.

Gore motho a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, go tlhokega data le internet e e itekanetseng. Metshameko e mentsi fela thata e e tumileng e e akaretsa le go bona tuelo fa o e tshameka, jaaka Back Fight.

O ka iphitlhela o felelwa ke data kgapetsa-kgapetsa, kana le mogala wa gago battery ya teng e ka fela kgapetsa-kgapetsa. Motshameko o ke o itumelela thata mo inthaneteng ke .

Lebaka ke gore metshameko eo ya be e le online, gore o kgone go e tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka yone data le mogala wa inthanete.

Go na le data ya dinako tse di farologaneng, jaaka data ya letsatsi le ya bosigo. Ka jalo, o fitlhela bangwe ba rekile data ya bosigo, ke gone mo ka mong ba ratang go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo.

Metshameko ya inthanete e tokafaditse matshelo a rona fela thata, ka gonne re tsaya seo jaaka boitlosobodutu jwa rona. Metshameko e ne e seyo bogologolo, ka lebaka la gore ka dinako tseo go ne go ise go nne le megala ya inthanete.

Gantsi go na le metshikinyego ya tleng e tlhage fa motho a ntse a tshameka mo inthaneteng. O seka wa tobetsa kana wa sala yone metshikinyego ko morago, ka lebaka la gore o ka iphitlhela o wetse mo diraing tse di farologaneng.

Gantsi kwa magaeng inthanete e a sokodisa kana e bonya, ke gone mo ka mong batho ba palelwa ke go tshameka. Metshameko e e fitlhelwang bonala mo inthaneteng ke Ludo, dikarata le dikoloi.

Nka bopa motshameko wa go apaya dijo tse di farologaneng le mefuta ya dijo, le gore matswela a teng kgotsa mosola wa tsone ke o feng mo mebeleng ya rona.

Motho a ka iphitlhela a senya nako e ntsi mo inthaneteng, gape le madi. Motho a ka senya madi ka ntlha ya go reka data le go nna le kgatelelo ya maikutlo, mme fa go tliwa mo metshamekong ya namana, yone e botlhoko ka lebaka la gore motho a ka bona kotsi ya mmatota.